Seo se feleletsa se ba tlholela malwetse a le go sa boneng sentle kgotsa matlho a a nnang bokoa ka go fetsa lobaka ba lebeletse kgotsa ba dirisa di-screen kgotsa tlhaeletsano ya megala, mme seo se ba ama gape thata ka gore ba feleletsa ba sa lebelele tsa pholo ya bone mme ba lebeletse kgotsa ba fetsa nako e ntsi ba le mo mafaratlhatlheng mo go tsa thekenoloji.

Se tokafaditse ka go bona batho ba kgona go ithuta ba ntse ba le kwa lapeng, mme ba sa tlhoke gore ba ka ya ko meagelong kgotsa ko meagong eo go rutelwang gone. Seo se bontsha fa batho ba ithuta go ya ka di-video le go ya ka mafaratlhatlha a a farologaneng, dingwe tsa dithuto tseo ke tsa borutabana mme tse dingwe ke tsa bo social worker kgotsa bodiredi loago.

O ka feleletsa o kopa maitshwarelo kgotsa go kaela megala e e fosagetseng e o tla bong o e letseditse gore ga o a leletsa yone ka o ne o sa batle motho yoo, mme ka o founetse motho yo o seng maleba kgotsa o moleleditse.

Ke rata mananeo a ka nna some a a mabedi, mme ke bona nako mo motshegareng ya go di lebelela. Ka foo ke tla bong ke na le nako ya go ka lebelela diteišene tse ke tla bong ke di tlhopile.

Ke berekisa data ya kgwedi kgotsa malatsi a le 'some a mararo, mme yone tlhwatlhwa ya o ne ke diranta di le makgolo a mararo. Mme ke e tlhopelwa ka e kgona go ntsaya sebaka, mme ebile e farologana thata le tse dingwe ka di fela ka bonako, mme e yone e kgona go somarelega go fitlhelela matsatsi a a beilweng.

Seo ga se re tswele mosola kgotsa go re ungwelwa ka re leba thata tsa mafelo le mafatshe a sa inyalaneng le setso le tsamaiso ya rona. Ka jalo botlhokwa ke gore mo ditshwantshong tse, go lebesiwe thata tse di buang ka botshelo jwa rona jwa mo nageng eno.

E e fetola ka tsela ya go re rotloetsa go bona inthanete ya rona e tokafetse, ebile e le bonako go fetisisa. Ka jalo e bula ditšhono tse dintsi tse re itemogelang fa dikgwebo di ka bona inthanete e e lobelo, mme e kgone go dira ditiro tsa potlako.

Go botoka go letsa mogala, go na le go romela molaetsa ga o bua le ba lelapa. Ka seo se rotloetsa gore mogala o kgona go bua mafoko otlhe, mme molaetsa o fokotsa mafoko le puo.

Batho ba boifa botlhale jwa maitirelo ka ba sena kitso e e maleba le dintlha tsotlhe ka botlhale jwa maitirelo, botlhale jwa maitirelo bo tokafatsa tiro mme bo dirisa mefuta e farologaneng ya go dira tiro ka tsela e e maleba le ka bonako.

Di tshwana ka gore tsotlhe di re fa dikgakololo le kitso ka ga tiriso ya inthanete, pharologanyo ke gore di ke khomputara mme ga di tshwane le bathusi ba inthanete ka bone ba ka bua le wena mme ba go tlhaloganya mo dintlheng tsotlhe go na le ga o bua le computer-ra ka ntlha ya .